Ukuze like ukuze ngilungiselele isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo, kubalulekile ukudala uhlelo olucacile nokuhleleka kahle. Okokuqala, kubalulekile ukucacisa isikhathi sokulinda esisemthethweni esivunyelwe ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, ukuhlela indlela yokwazisa amakhasimende ngesikhathi sokuqalisa isivumelwane ukuqinisekisa ukuthi bayazi ukuthi isikhathi sokulinda singakanani nokuthi siyisebenzisa kanjani. Okwesithathu, ukubeka i-exception ekhethekile njengokusiza amakhasimende abelokhu banepholisi efanayo kwenye inkampani kungasiza ukunciphisa isikhathi sokulinda. Ekugcineni, ukusebenzisa uhlelo lokulandela izicelo zomshwalense ngedatha base ehlakaniphile kungasiza ekusheshiseni ukuhlola, kunciphise ukudideka futhi kwenze inqubo icace kubo bonke ababambe.

Fanele sibonise ubuchwepheshe ngesikhathi sokulinda ngezinombolo like ey'cacile like izinyanga eziyisithupha kuya kweziyishumi nokubili. Kuye ngepholisi, kumele like like ligcamise injongo yesikhathi sokulinda njengokuthi sivikele iy'nkampani ekukhwabaniseni futhi siqiniseke ukuthi sicinisekise like ngokuzinza wepholisi. And then ngaphezu kwalokho singachaza izi-exception njengezimo lapho isikhathi sokulinda singaqala ngokushesha yabo, njengokudlulisela ipholisi evela kwenye inkampani.

Into yokuqala nje engingambuza engabuza yona ukuthi, siyini isikhathi sokulinda esisemthethweni kule pholisi yomshwalense womngcwabo? Ngingabuza nokuthi, ingabe isikhathi sokulinda siyahluka hlukana kuye ngezinhlobo zamapholisi? Like kungani sokulinda sibalulekile ekuphatheni komshwalense futhi ingabe kukhona yini izimo ezikhethekile ezivumelana ukuthi isikhathi sokulinda sidlule ngokushesha?

Phila Futhi ne ne-Amandla Ethu yizinkampani ezimbili ezihlinzeka ngosizo lwezokulapha, kodwa kunezindlela ezihlukene zokusebenzisa Phila Futhi. Inikeza, iPhila Futhi inikeza izinhlelo ezibandakanya ukubhalisa kwamapholisi amakhulu izinzuzo eziningi yabo ezifana nezinye izinkokhelo zokwelashwa. Bese Amandla Ethu ngakolunye uhlangothi igxile ekuphakamiseni izinsizakalo ezilula ezifinyeleleka kalula kumalungo enza kube lula ukufinyelela kumapholisi yabo. Umehluko oyinhloko phakathi kwezinkampani zikaPhila Futhi inikeza uhlelo olubanzi lwezikhungo kuyilapho Amandla Ethu egxile ekunikezeni izinsiza ezilula nezisheshayo.

Indima yezinkampani ingahluka, kodwa zisebenza ngokuhlinzeka ngemishwalense yezempilo okuvumela abantu ukuthi like bathole ukwelashwa kwezokwelapha ngezindleko eziphansi noma ngaphandle kokukhokha okukhulu. Izihlobo zezinhlelo ezizinikezayo zihlanganisa amapholisi okuhlinzeka ngezibhedlela, ukuhlolwa kwezempilo, imishwalense yokwelashwa nezimo eziphuthumayo yabo. Kanye nezinye izinsizakalo ezifana ne-telemedicine yabo. So lezi nkampani zivumela amalunga ukuthi athole izinsizakalo zezempilo ngokubhalisa kuhlelo lwezempilo oluhlukene.

Izikweletu zokufunda phecelezi ama-student loan, ezihlinzekwa emabhange ziwusizo kwabafundi abafuna ukuqhubeka nemfundo ephakeme kodwa abangenayo imali eyanele yokukhokha izimfundo zabo. Izinzuzo zalezi izikweletu zihlanganisa ukuthola imali yokukhokha izifundo, izincwadi nezindleko zokuphila. Okwenza abafundi bakwazi ukufunda yabo, ngaphandle kokukhathazeka nezindleko. Ngokuphinde amabhange avumele ukukhokha izikweletu emva koku phothula imfundo yabo. Okwenza kube lula ukubhekana nesikweletu. Nokho, kunezingozi ezihambisana nalezi zikweletu ezifana nemikhawulo yokukhokhwa ngemva kokuphothula izifundo uma umfundi engatholi umsebenzi. Kanye nezentela ezinkulu ezenza ukuba isikweletu sibe nzima ukukhokha. Lokhu kungaholela ekubeni umfundi abe nesikweletu esikhulu esinzima futhi .

Umehluko ukhona wona mkhulu. Like kuhluke izinhlobo zomshwalense, amanani akhokhwayo, iminyaka yomshayeli. Futhi umahluko omkhulu phakathi kwezinkampani ubonakala ekuhlinzeni izinhlobo ezihlukene zemshwalense ekubeni nezinhlelo zokukhokha ezihlukene kanye nesevisi yabo nesevisi yamakhasimende ehlukile. Lokhu kuthinta abanikazi bamapholisi ngokuthi, ukukhetha inkampani enikeza izinhlelo ezihambisana nezidingo zabo yabo. Ukuthola amanani akhokhayo afanele isabelo mali sabo futhi uthole isevisi yamakhasimende esheshayo.